Iphotho yivunulo yamaNdebele.

Iphephethu yivunulo embathwa bafazi nofana bentazana.

Ibhetjha yivunulo embathwa masokana.

Isithimba yivunulo embathwa bafazi nabentazana.

Itjorholo yivunulo, evunulwa bafazi.

Iporiyana yivunulo yabobaba lokha nakangenisile abobaba, kulapho azakuthola iporiyana nakwenzeka umnyanya wokungenisa

Amapatlagwana yivunulo efakwa eenyaweni, embathwa nakugidwako.

Ibhengela ivunulwa bafazi, ukuhlobisa ngayo esandleni.

Amanambasikhambe manyathelo avunulwa bentazana nofana avunulwa bafazi lokha nabayokugida

Amacici avunulwa bafazi nofana bentazana eendlebeni.

Idzila, ivunulwa bafazi abendileko bayivunula entameni.

Iyerhana yivunulo yabentazana, imbathwa bentazana kuphela.

Ingwani mncwazi othwalwa ehloko.

Ikghororo yivunulo yabentazana, embathwa mntazana.

Umlingakobe yivunulo embathwa bafazi lokha nabawiseleko, bagida igwabo.

Isititirimba sivunulwa mhla ingoma iya. Nawumsegwabo, ubuya umbethe isititirimba sele ulisokana, libhrugwana elincancani lesokana.

Awa, akukavumeleki kobana abobaba bambathe isithimba ngombana isithimba yivunulo yabomma.

Isiqobotjhelo sisebenziswa ukuqobotjhela ingubo, ukubambisa ingubo nofana umbhalo.

Itjholo ivunulwa kanengi bafazi, bayibeka emahlombe.

Iraso livunulwa bafazi nofana livunulwa bentazana balimbatha entanyeni.

Isinanazelo yisibongo sakho.

Isidonodono mvumo wesikhethu.

Abosotjherere bobhoyibana basebenza ngesikhathi ingoma

Ifengwana mlozi, ubethwa nofana usebenza namhla kunomnyanya nakugidwako.

Umrorho yisithelo esinamabhurala amakhulu begodu esihlaza

Iqhatjha mdoko, wekuseni oswiri.

Isiphila kukudla, ekungadliwa nofana ziinkukhu nofana kungenza ipuphu yokwenza

Uthiywa ngugogo nofana ngumkhulu. Bayamthiyelela ngomuntu omdala nofana umuntu owadlula ephasini.

Indima edlalwa babantu abadala nakuqedwa ukubelethwa umntwana, yindima yokubika umntwana begodu neyokuthiya.

Nakuqeda ukubelethwa umntwana, kuhlabiwa iinkukhu nofana kwenziwa umnyanya omncani. Kuthabelwa ukubelethwa

Kuqakathekile ukuphiwa komntwana igama ngombana umntwana yaye alandele igama aphiwe lona.

Kukuthi, kufanele ahlale ngendlini angayi kuphi nakuphi.

Nakutholakala kuhlongakele isokana, akuhlatjwa ikomo kunalokha nakuhlongakale indoda

Noma kuhlongakele umntazana osele amkhulu, akuhlatjwa ikomo.

Umnqopho wokuphetha isiko lokusa abasegwabo entabeni, ngelokukhulisa umsegwabo abe lisokana.

Ahloniphe ekhabo begodu akghone nokujamela umndenakhe.

UMadzela, uDuga, uDzwamari, uThulari, uThisila.

Ilobolo ngilokha, yisigaba sokuthoma sokutjhada. Ngilokha bekhabo mkhwenyana beza ekhabo likamakoti bazokukhulumisana.

Aboyise bakamakoti nomkhwenyana, abomalume bakamakoti nomkhwenyana, abafowabo likamakoti nomkhwenyana.

Yikomo esikazi.

Ikomo, ikonyana lebherha yikomo eduna.

Yikomo

Yikomo ekhuleleko.

Yikomo ekhitjhelwe uyise lakamakoti.

Umlobokazi ngilo olotjolwako.

Irhabi yivunulo yamatlawana nabentazana enemncamo, imbathwa ngequde.

Isikotjhi yivunulo yabentazana embathwa nerhabi.

Umdzegana mncamo ombathwa bentazana edinini namatlawana.

Umnayilana yivunulo embathwa bafazi.

Yivunulo yabobaba.

Umadalanyana yivunulo evunulwa madoda.

Umbhalo yingubo embathwa masokana nofana bentazana bequde.

Unokhethwabo yingubo embathwa bentazana.

Umtshurhwana yingutjana embathwa bomma, bayimbatha emahlombe begodu nabentazana bayayimbatha equdeni.

Isihlohlo yivunulo yabobaba.

Umncwazi sigqoko.

Umkhala umbathwa ehloko, mncamo ombathwa ehloko.

Unomahlonjana uvunulwa emahlombe.

Unomatlawana uvunulwa enyaweni, kugidwa ngaye.

Ivunulo yesintu iqakathekile ngombana ligugu lakho begodu iveza ukuthi ubuyaphi.

Isiko litjho indabuko yami nokuthi iindlela zokuphila zami zokuba yiNdebele bonyana

Izembatho engizivunulako zesiko ziveza ubumina ngokuthi khona izembatho engizembathako ezingambhathwa masokana kodwana ezimbathwa mntazana njengoba nami ngimntazana.

Ukudla okuthandako ngesiko lethu yijemu, ijemu begodu ithandwa khulu ngoba iphakwa ngenyanga kaNobayeni ngamaqude, ungayidla nomratha.

Engilikhulumako yisiNdebele ngilikhuluma ngombana likhulunywa la ekhaya, angikalifundi esikolweni.

Iye, imvumo uveza imvelaphi yomuntu ngombana angeze wavuma ngelimu ekungasilo lekhenu begodu ilimu ekungelekhenu litjengisa ubuwena. Ungakhuluma nangabe, ungakhuluma ngendabukwakho, ukhulume nezinto ezenziwa ngendabuko

Ikolo idlala indima yokuthi nakunomnyanya, nawukholelwa ebazimini ubika ebazimini ngaphambi kokuthi wenze umnyanya.

Umnyanya wesiko engiwuthanda khulu liqude ngombana nami ngimntazana wequde begodu ngisakhamba amaqude.

Isiko lami lihlonitjhwa khulu nalokha ingoma nayile ngombana ikosi yayikhiphe umthetho wokuthi kunezinto abantu engakose bazenza, nje-ke abantu basahlonipha iindlela lezo zokuthi bangenzi izinto ikosi ebalayele bonyana bangazenzi.

Ukuthiya igama, ukuthiywa igama kudlala indima yokuthi uyalilandelela igama othiyelwe ngalo nofana nangabe igama lakho liyizenzo, nawe izenzo zakho zizakuba njalo.

Amagugu ahlonipheke khulu esikweni lengekhethu, ingendlela oziphatha ngakho nanoma uqeda ukuthomba nofana indlela oziphatha ngakho nasele sowendile.

Abantu abadala umthelela abanawo esikweni, ekubeni bami, kukuthi bona indlela bayikhambe kuqala bese bazasilayela bonyana senze njani.

Iindatjana ezidluliselwa kusuka esikweni, yihlonipho.

Okwenza bona isiko lami libe ngelikhethekileko ingendlela esivunula ngakho ngombana akusiminengi imihlobo yesiko evunula njengathi.

Okuthandwa khulu esikweni kuhlaba ikomo. Okuletha itshwenyeko kimi kukuthi malanga la inani lokuthenga iinkomo selibiza khulu.

Ngombana ingoma nayiyako abafazi abafuneki eduze, amadoda nofana amasokana nakadlala iswazi.

Ngiyazikhakhazisa ngesiko lami. Ngizikhakhazisa ngombana liveza ubukhaya bami begodu liveza indabuko yami.

Inaka sisembatho esivunulwa bomma ngaphezulu ukufihla amabele.

Iphotho yingubo evunulwa bomma, enemncamo. Bayivunula nasele sebendile.

Iphephethu ivunulwa bentazana inomncamo.

Ibhetjha ivunulwa bobaba, iyafana nesititirimba.

Isithimba sivunulwa bentazana nofana befazi, basivunula ngemva.

Itjorholo iyafana nesithimba kodwana yona ayinamncamo, ivunulwa bomma abendako.

Iporiyana ivunulwa bobaba lokha nabayenza umnyanya wokungenisa abobaba.

Amapatlagwana ziinyathelo.

Umtjhotjho uvunulwa bomma.

Ibhengela ivunulwa bomma nabentazana, ivunulwa esandleni. Ungayithola inge-bronze.

Amanambasikhambe manyathelo angasuthi mateksana.

Amacici avunulwa bentazana nofana bomma, bawavunula eendlebeni ukube bonyana babebahle.

Ibherende iyafana nesigqoko, sivunulwa bomma.

Idzila yivunulo evunulwa bomma ebayifaka entanyeni, uyivunula nawendileko.

Amatshega yivunulo yabobaba.

Iyerhana ivunulwa bentazana bequde, mntazana onganaye umntwana.

Yivunulo yabentazana.

Ingwani sigqoko, sithwalwa ehloko.

Ikghororo mincamo evunulwa bomma yoke nasele iphelele.

Umlingakobe mncamo othwalwa bomma ehloko ingoma nayiwele.

Inyoka yivunulo yabomma.

Imbathwa lokha nakulotjoliwako imbathwa ngumafumeza.

Incagu yivunulo yabomma.

Isititirimba sivunulwa masokana.

Abobaba abakavumeleki ukumbatha isithimba ngombana isithimba yivunulo yabafazi, kuyafana nebhrugwana elincancani labafazi.

Isiqobotjhelo siberega ukuqobotjhela sibopha ingubo yabafazi.

Itjholo ivunulwa bomma emahlombe.

Livunulwa bomma.

Irasu livunulwa bentazana balibeka entanyeni.

Irhabi livunulwa bentazana namatlawana.

Isikotjhi sivunulwa yivunulo yabentazana namatlawana.

Umdzegana yivunulo evunulwa bentazana namatlawana.

Yivunulo yabentazana.

Umgari yivunulo yabafazi.

Umadalanyana yivunulo yabentazana.

Umbhalo yivunulo yingubo evunulwa masokana nabentazana.

Unokhethwabo uyafana nombhalo kodwana wona uvunulwa masokana, bawubiza ngedonkana.

Umtshurhwana uvunulwa bomma emahlombe nofana bentazana bequde.

Isihlohlo yisefo sokwenza utjwala.

Umncwazi yingwani ethwalwa ehloko.

Umkhala uthwalwa befazi ehloko mncamo.

Unomahlonjana uvunulwa emahlombe.

Amatlawana uvunulwa eenyaweni nakugidwako, nakugida abafazi.

Iqakathekile ivunulo yesintu yesiNdebele. Iqakatheke ngokuthi iyafundisana ukuhlukahlukana ngokwethu ukobana abentazana bavunula njani, amasokana avunula njani nabobaba bavunula njani, nabomma ukuthi bavunula njani.

Isidonodono mvumo wamaNdebele owenziwa maNdebele.

Ingwazi mncwazi othwalwa ehloko.

Ingungu angiyazi bonyana ukuthi khuyini.

Mvumo ovunywa masokana.

Abomma bavuma igwabo ingoma nayiwele.

Abosotjherere bafakwa eenyaweni bomma nabagidako bese nabagidako so kwenzeka umvumo.

Ifengwana yipembe ekuba ngasuthi ubetha ngayo umlozi lokha nawugidako.

Isinanazelo yihlathululo lesibongo sakho.

Isiko kimi litjho indabuko yami, lingitjengisa nevunulo evunulwa maNdebele begodu lingitjela nangendlela efanele ngiziphathe ngayo.